Abalimi abasafufuza bangasebenzisana nabantu basendaweni ukukhuphula umnotho, ngokubanika umsebenzi, nokuthi basebenzisane nabo bazi iy'dingo zabo. Nokukhangisa ngendawo yabo yobulimi ukuze bathole abantu abazoza bazothenga kubo. Ngaleyo ndlela umnotho wabo uzokhuphuka.

Endaweni le engihlala ngakuyo, abantu bomoba babhekana nezinselela zemvula eningi. Ngalokho-ke umoba wabo awukhuli kahle. Baphinde futhi babhekane nabafana abantshontsha umoba uma bebona uwutshalile. Bese kuba izilwane ezingena emasimini zimoshe. Izinselela ababhekana nazo.

Ukwengeza izinto eziphilayo ngendlela yomquba okanye umquba omdala, nokufaka imithombo yezitshalo, nokuthi futhi umboze izitshalo zakho ezikhulayo ziyakusiza lokho kakhulu umhlabathi. Nokuthi-ke futhi ungathela umanyolo wamakhemikhali, nawo uyawusiza umhlabathi ube muhle futhi ube ney'tshalo ezinhle.

Inhlabathi ingohloka ngokuholela ekwandeni kokuguguleka, noma futhi ngokuncipha komthomo wokuhamba kwamanzi.

Yebo, intsha ingabuyela ukuyolima ngoba bayasibona isimo somnotho siyakhuphukela, ngakho-ke eminyakeni eyishumi ezayo sizobe sidlula ngale ndlela esiyiso manje. Kumanje likhona intsha eselicalile lilima ngenxa yesimo somnotho, sibona iy'ndlela ezilula zokuphila. Uma ulima, uma ufaka nabanye abantu ekwenzeni imali ngokulima.

Bangasebenzisa amasu afana nokucapha komsokama kwenhlabathi, nokwonga amanzi emvula, nokubheka izitshalo ezimelana nesomiso.

Izingxabano ziba khona ngoba abanayo indlela yokukhuluma. Abanaso isivumelwano esiqavile sokonga amanzi noma sokubonisana ngoba basebenzisa umfula owodwa. Lokho kubangela ekutheni omunye nomunye usebenzisa amanzi ngendlela yena ayithandayo. Akekho ocabangela omunye ukuthi sonke siyawadinga amanzi njengomphakathi osebenzisa amanzi womfula owodwa nomunye umphakathi.

Ngingathakasela ukuthenga ihabhu ne-olintshi. Ngizithanda ngoba ziyizakhamzimba, nokwakha futhi amanzi emzimbeni. Ngiphinde ngithakasele ukuthenga ibhanana, i-apule, ipiyeri, nopentshisi. Ngiyayithanda nje iy'thelo ngoba ziyi zakhamzimba, ziyasiza emzimbeni womuntu.

Ngokulandela imigomo yokudla okusethinini, nokuthola indawo ephephile yokubeka ukudla okusethinini, nokuba nemigomo yendlela yokudla ukudla kwasethinini.

Ukuhlanza nokulungiselela ukudla okuhlaza, ukugcwalisa iziqukathi, ngokuvamile ngaphansi kwe-vacuum, ukuhlanza imikhiqizo ekhethiwe, kanye nokulebula nokugcina kwemikhiqizo eqediwe.

Indlela mina engafunda ngayo uma unganawo unganayo imali yokuyothenga umanyolo, ukuthatha amanzi ezitsha asebenzile uwathele emhlabathini wakho la uzotshala khona. Noma uthathe amanzi epapa mhlampe bowukade upheke ipapa izolo wathembisa ibhodwe, uthathe lawo manzi lawo uyowathela lapho. Uthathe iy'nkambi zetiye uzithele uthathe upede lakho ulokho uhlaba nje uthela amanzi. Lokho kwenza umhlabathi ube umanyolo, ube muhle. Uthi uma mhlawumbe ubukade usebenzisa utamatisi noma ukade u-anyanisi amakhasi ezambane, konke uyathela lapho emhlabathini wakho. Lokho kuzoyenza ukuthi iy'tshalo zakho zimile zibe zinhle, zibe futhi nempilo, nomnotho, zibe mnandi.

Ama-biosensor asetshenziselwa kabanzi ukuthola izifo zezitshalo. Futhi ama-biosensor e-infinity asebenzisana namasosha omzimba, noma ama-aphithimusi aqonde ngqo kuma-pathogen noma izingxenye zakhona. Loko kuvamile ukuthola okucacile kakhulu ngezifo zezitshalo.

Ukuze usebenzise ngempumelelo i-hydroponics ezitshalweni ezithile, cabangela izici ezifana nezidingo zomsoco ezitshalweni zakho, izidingo zokukhanya, indawo etholakalayo, kanye izidingo ezinakekela izitshalo zakho. Bese ukhetha i-system ezovumelana nezitshalo zakho. Lokho kuzosiza kakhulu.

Ngokuqiniseka ukuthi imvini ithola amanzi ngesikhathi esibalulekile, kodwa ukuchelela okweqile kuholela ekuncipheni koshukela nekhwalithi yesithelo saphansi.

Ngokukhetha izinto zokusetshenziswa ezisimeme njengesikhumba esishukiwe somfino, isikhumba esigayiwe kabusha, noma ezinye izinto ezifana nesikhumba sikaphayinaphu, noma isikhumba samakhowe. Kungasiza ekunciphiseni umthelelo wemvelo wokukhiqiza isikhumba.

Izici ezimbili ezibalulekile ezibonisa ukuzijwayeza kwezinambuzane kuze kutholakale impova, imizimba enoboya iyenza ukuqoqwa nokudluliselwa kwempova, kanye nezilimi ezinde noma ama-ProbioSciences avumela ukufinyelela ekujwayelekeni kwezimbali.

Izinselelo ezinkulu abahlangana nazo, ezokuhlanganisa nokufinyelela kokulungiswa komhlaba, izimali kanye nobuchwepheshe, ukufinyelela kwezimakethe, nokuntuleka kwamakhono nolwazi.

Ukuthuthukisa impilo yomhlabathi, ukunciphisa ukuguguleka, ukuphazamisa imijikelezo yezinambuzane nezifo. Ekugcineni kuholela ehlelweni lwezilimo oluzenzile futhi olukhiqizayo.